Hela ngwana towe. Ke dula ke o rekela data-ra letsatsi le letsatsi empa e fela ka pele. Ha o nshebile o nahana hore datara ena ke e kga sefateng. Ha ke e kge sefateng. Ako o ithute ho qenehela data-ra. O tlohelle ho shebella dintho di sele. Oko o e sebedisetse dithuto le ntho tse molemo. He-eh, he-eh hle he-eh, nke se kgone hore mehla le metsatsi ntse ke rekana le data. Mehla le metsatsi ke rekana le ntho e le nngwe. He-eh ngwana towe ha ko hole o ithute ho baballa dintho tse o fuwang.